Eminkarhini ya ku tala swichudeni swa le ka inthanete swi tala ku hluphiwa hi ku pfumaleka ka gezi, kumbe ku va va nga koti ku va va hlangana kumbe ku nghena etitlilasini ta vona hikokwalaho ka ku va ku nga ri na internet, ku nga ri na network. Va nga koti ku nghena hikokwalaho ka network, nkarhi wun'wanyani va nga koti ku nghena titlilasi ta vona hinkwato hikwalaho ka network.

Ka vanhu lava eka vanhu lava hangalasaka mahungu ni lava dyaka mahungu, ndzi nga ta lava ku vula ku a va yisa mahlweni hikuva vanhu va ku tala hi kota ku kuma vuxokoxoko na vutivi hi ku ya hi mahungu lama hangalasiwaka. Kambe mhaka ya nkoka i ku va vanhu va hangalasa mahungu lama ma nga ya ntiyiso hikuva minkarhi yo tala, ku va na vuxisi bya ku tala lebyi va ka kona eka swihangalasamahungu swa ku tala. Vanhu va ku tala va hetelela va lahlekeriwa hi vutomi hikokwalaho ka mavun'wa lama va ka ma hangalasiwile hi swihangalasamahungu lawa. Kutani vanhu lava swi tirhisaka a va swi tirhisi hi ndlela ya vutihlamuleri leyi nga ta endla ku ri vanhu van'wana na vona va kota ku pfuneka va va na vutivi na vuxokoxoko lebyi nga fanela.

Vanhu va ku tala va tala ku va na nkingha ya ku va ti-router ta vona ti hatla ti heleriwa hi ndzilo. Minkarhi yin'wanyani ti nga khomi kahle network leswi endlaka ku va nga koti ku va va ti tirhisa hi ndlela leyi nga fanela. Lexi ni hleketaka xona i ku va ti-router leti ti fanele ti endliwa leswaku ti va na ti-battery leti ti tshamaka nkarhi wa ku leha, va kota ku va va ti tirhisa nkarhi wa ku leha. Minkarhini ya ku tala tin'wani ti tirha hi gezi loko gezi ri nga ri kona na tona a ti tirhi, swi va kahle loko ku tatiwa ti-router leti tirhaka na hi ti-battery ti kotaka ku va ti cheriwa ndzilo ivi ti tshama na loko gezi ri nga ri kona vanhu va kota ku ti tirhisa.

Swi na nkoka ku va tinsimu leti yimbelariwaka ti va na dyondzo, ti kota ku pfuna vanhu na ku aka vanhu. Ka nkarhi wa sweswiwani tinsimu ta sweswiwani ti vanga ngopfu rivengo, i ku holovisa, vanhu va rhukana, va rhukanana. Leswi endlaka ku ri vanhu va nga ha koti ku rhandzana na ku va vanhu va nga koti ku hanyisana. Se swi na nkoka ku va vanhu vanhu va tsala tinsimu leti ti akaka vanhu, ti dyondzisaka na vana mikhuva leyinene. Vana va kula hi ndlela leyi nga kahle, va nga kuli hi ndlela yo ka yi nga ri kahle hikokwalaho ka ku landzelela leswi va va ka va swi yingisela ka tinsimu.

Timfanelo ta nkoka ta vatirhisi ehansi ka nawu wa nsirhelelo wa vaxavi ti fana ni timfanelo ta ku va va ni mfanelo wa ku va va tiva ti nxavo wa swilo leswi va faneleke va swi xava. Naswona ku va vuxokoxoko bya vona tanihi vaxavi byi tshama byi ri bya xihundla, byi nga vi erivaleni kumbe ku kumeka eka swigevenga. Va kota ku va va tshama va hlayisekile.

Ndzi nga va hlamusela leswaku Wi-Fi leyi ndzi tirhisaka yona a yi na matimba yi nga ka yi nga koti ku rhwala tiqingho ta ku hlaya yi lava tiqingho leti ntsanana. Leswi vulaku va fanele ku tirhisa Wi-Fi leyi hi ku siyerisana, lava nga ta yi tirhisa va yi tirhisa va siyela van'wani na vona va kota ku yi tirhisa. Hi kota ku hinkwenu ka hina hi va hi tshamisekile.

Wi-Fi ya mani na mani minkarhini ya ku tala yi va yi yi khonekete tinqingho ta ku tala leswi endlaka ku rivilo ra yona ri va hansi swinene. Kambe leyi ya phurayivhete hikuva yi va yi ri lawuriwa kumbe yi mpimiwile tiqingho leti va ka yi tirhisa tona, na ku a hi un'wana na un'wana loyi a kotaka ku yi fikelela, swi endla leswaku rivilo ra yona ri hatlisa swinene ku tlula leri ra ya mani na mani.

Ndzi vona swihangalasamahungu leswi kandziyisiweke laha Afrika-Dzonga, swi hetelela swi nga ha vi ni ndhawu hikuva hi hanya ka nkarhi lowu tirhisiwaka ngopfu swa tiqingho, kumbe ku tirhisiwaka ngopfu inthanete, ku tirhisiwaka ngopfu swihangalasamahungu swa le etiqingweni. Leswi swi endla leswaku vanhu va ku tala nkarhi wa ku va va hlaya mahungu lama nga kandziyisiwa hi le a wa ha ri kona, wa kala, swa kala swinene. Leswiwani swi vula leswaku eka rixaka leri nga le ku kuleni sweswi kumbe ri hanyaka sweswi, va nga ka va nga ha landzeleli ngopfu swihangalasamahungu leswi.

Hi ku vona ka mina ni vona swi antswa ku va munhu a tirhisa Wi-Fi ku tlula data hikuva data eminkarhini yo tala yi va yi durha swinene naswona, yi va yi yi na ku va yi hlwela kambe Wi-Fi ya hatlisa. Naswona minkarhi yo tala nxavo wa yona wu va wu xaveka swinene, u kota ku u nga hakela hi nxavo wa le hansi ku tlula loko u xava data n'hweti hinkwayo. Loko u tirhisa Wi-Fi u nga hakela mali ya le hansi swinene, nakona u kota ku khoneketa switirhisiwa swa ku hlaya ku tlula loko u tirhisa riqingho ra wena u tirhisa data.

A ndzi ta tiyisisa leswaku xin'wana na xin'wanyana lexi xi va ka xi tsariwa ku va ku ri lexi xi nga rhanga xi lavisisiwa xi kumiwa leswaku hi ntiyiso. Xa vumbirhi a hi ta tiyisisa leswaku magazini wa hina wu tswariwa leswi swi akaka muganga wa hina, leswi swi pfunaka vaakatiko va hina. Leswi hi swi vula leswaku a hi ta va nyiketa vuxokoxoko hi mitirho, hi tidyondzo to karhi, leswaku va kota ku pfuneka ku akiwa muganga. Hi nga tsali hi ta ku hleva, hi nga tsali hi timhaka ta vanhu van'wanyana, kambe hi tsala hi swilo leswi nga ta aka muganga wa hina.

Tiselulafoni ta masiku lama nxavo wa tona wu le henhla swinene hikuva ti va ti ri na swilo swa ku tala ku tlula tiselulafoni ta khale. Na switirhisiwa ta swa kona swi va swi ri swa xiyimo xa le henhla. U nga langutisa tikhamera ta kona ti va ti ri tikhamera leti ti kotaka ku teka hi xiyimo xa le henhla swinene, leswi swi endla leswaku swilo swa kona swi va swi ri swa xiyimo xa le henhla. Leswi endlaka nxavo wa kona wu va na wona wu tlakukile swinene.

Loko ndzo sungula phephahungu ra muganga ndzi nga ka ndzi nga va hakerisi vahlayi va rona. Xo sungula ku ri hi mhaka ya ku lava ku endla leswaku ku va na vahlayi va ku tala, va va rona phephahungu leyi. Hikuva vanhu minkarhi wo tala a va xavi maphephahungu hikuva va pfumala mali kambe va swi lava ku va na vutivi. Kutani ndzi nga va ni nga ka ndzi nga va hakerisi, naswona hi ku i ra muganga ni kota ku endla leswaku mani na mani a kota ku ri kuma.

Ndzi tirhise foni kumbe riqingho leri vitaniwaka xipolipoli leri ri nga riki na swa tikhamera ri nga ri ki na swilo swa ku tala ko va riqingho ra ku hlamula loko vanhu va fona vulavula na vona na loko vanhu va rhumela mahungu yo karhi hi ku va tsalela papila sweswiyani ni ta tirhisa riqingho leri a ku ri riqingho leri hi ri vitanaka smartphone leriwani riqingho leri ndzi kotaka ku tirhisa inthanete ka rona ndzi kotaka ku va ndzi ri tindhawu ku hlangana ka tona ndzi kota ku va ndzi endla ndzi rhumela mapapila hi tindlela to hambanahambana naswona ndzi kota ku va ndzi tirha hi rona mintirho leyi ndzi kotaka ku yi tirha ndzi ri kaya.

Swi ta pfuna hi ndlela ya ku va swi ta olovisela na vanhu lavakulukumba va vakhegula na vakhalabye ku va va kota ku ri tirhisa hikuva mikarhini ya ku tala vanhu a va koti ku tirhisa tiqingho ta vona hikuva swi tirhisa ririmi ra ra xidyahlampfi leswi swi tikiselaka vanhu lavakulukumba ku va va tirhisa riqingho kutani swi nga pfuna swinene hikuva vakokwana wa hina va ta kota ku tirhisa tinqingho ta vona va karhi .

Ina, ndzi vona swi fanerile leswaku mfumo wu vekela swipimelo eku tirhisiweni ka inthanete leyi naswona va nga ha veka e mpimo wa ku munhu wun'we hi siku a nga tirhisa inthanete leyi ku fikela kwihi naswona ndzi vona swi pfuna swinene hikuva vanhu va ku tala va hetelela va endla leswi nga huma ndleleni van'wani va hetelela va va nga hlayisanga va nga hlayisekanga hikuva va tshama ka tindhawu letiwa ta tiinthanete ta mahala.

Hina Vatsonga hi fanele ku endla mitlangu hi endla tinsimu ta hina naswona ku va swona leswi hi tinyungubyisaka hi swona loko hi tshika hi endla tivhidiyo hi tirhisa tinsimu ta Xitsonga hi endla mitlangu ya Xitsonga hi va vanhu lava va tirhisaka Xitsonga ngopfu loko hi karhi hi endla swilo swa hina ka inthanete.

Hi ku vona ka mina data yi durhisa ngopfu hi ku ya hi ku ri network yaleyo yi tirhisiwa hi vanhu vangani nakona yi dume ku fika kwini ndzi tiva na leswaku loko vanhu va nga talanga swinene a swi talanga na ku data ya kona yi va leyi yi yi durhaka swinene.

Switandzhaku swa ku tlanga mitlangu hi inthanete i ku va munhu a tikuma a salele ndzhaku tanihi xichudeni a salele ndzhaku ka tidyondzo ta yena a ti kuma loko a tsala swikambelo a nga humeleli a tikuma a nga vi na nkarhi wa ku hlaya nakona a ti kuma leswaku a nga landzeleli tidyondzo ta yena.

Sweswiwani a ku tale mhaka ya General Mkhwanazi loyi a ri karhi a paluxa kumbe ku humesela a handle timhaka ta vugevenga lebyi nga kona eka vurhangeri bya tiko.

TikTok yi kombeta ngopfu leswi hi kota ku dyondza ku ti tirhela kumbe hi kota ku dyondza swa ku tala leswi hi nga swi tiveki eka yona hi kota ku kuma mahungu nakona hi kota ku va hi kota na hina ku va hi ti endlela mali hi ku va hi endla mitlangu kumbe ku cina kwalaya ka TikTok leswi swi hi pfuna ku va hi kota ku tihanyisa.

A nga ha ti pfuna hi ku va a xava router leyi tirhisaka battery leyi a kotaka ku yi ya yi chajisa nakona a tipfuna hikuva ku tirha mintirho ya wena nkarhi wa loadshedding wu nga se fika u tiyisisa leswaku u va u hetile hinkwaswo leswi u faneleke ku swi endla naswona xin'wanyana lexi u nga ti pfunaka hi xona i ku va u kuma generator leyi u nga yi tirhisaka ku va loko gezi ri fambile u va wa ha ri na gezi.

Vanhu vo tala matirhiselo ya vona ya inthanete ya pimekile swinene hikokwalaho ka nxavo wa data hikuva vo tala a va koti ku fikelela ku xava data leyo tala va xava data leyi tsanana leswi endlaka ku ku fikelela ka vona ku yi tirhisa kumbe vutirhisi bya vona bya inthanete byi va le bya xiyimo xa le hansi.

Ti-Chatbots na vapfuni va le ka inthaneti va olovise ngopfu vutomi bya vanhu lava nga le kule na vukorhokeri hikuva va kota ku kuma vuxokoxoko lebyo tala hi ku tirhisa switirhisiwa leswiwani swa pfuna swinene ku va munhu loko a lava vutivi byo karhi u kota ku hatla a byi kuma nakona a swi bohi ku va u khandziya u ya kule u ya vutisa swivutiso.

Malume xirhundzu xa data kumbe data bundle i hi leswi mi swi tirhisaka ku va mi kota ku va mi nghena ka inthanete mi endla vulavisisi kumbe ku tirhisa swilo swo fana na va Facebook kumbe va WhatsApp laha va kotaka ku vulavula na maxaka mi kota ku rhumela na mahungu mi kota ku va tsalela mi kota ku va rhumela swinepe nakona mi tlhela mi vona swinepe swa van'wanyana.

Ndzi nga swi fambisa na mhaka ya nawu wa demand lowu vulaka leswaku xilo xi laviwa ngopfu swi endla leswaku na nxavo wa kona wu tlakuka eka nkarhi lowu hi hanyaka ka wona hi hanya ka nkarhi wa ku va ku tirha ngopfu data ku tirha ngopfu swa tiinthanete ku hlangana va WhatsApp hinkwaswo leswiya swi tirhisa data leswi endlaka ku ri i nchumu lowu lavekaka masiku hinkwawo wa laveka swi endla leswaku lava va wu xavisaka va wu nyiketa nxavo wa le henhla.

Nxavo wa data wu le henhla naswona minkarhini ya ku tala hi nga hlamusela mhaka ya ku ri nxavo wa data wu ya hi ku va wu ya hi ku u tirhisa network yini ya kona ku na leyi nxavo wa kona wu nga kahle yi xavekaka kambe hi ku ya hi ku va data yi va yi kha yi ya yi tirhisiwa ngopfu swi endla leswaku na nxavo wa kona wu tlakuka matirhiselo ya data vanhu va yi tirhisa ngopfu data hikuva va tirhisa tindhawu ta ku hlangana leti ti lavaka data ku va va tirhisa vana va xikolo va tirhisa ngopfu data na vona ku endla vulavisisi na ku endla swa vona swa xikolo.

U kota ku va na ti-app ta ku hambanahambana u kota ku nghena ka inthanete u kota ku tirhisa tindhawu ta ku hlangana leti ti fanaka na va WhatsApp ti fanaka na va Instagram va TikTok e tindhawu teto u kota ku va u nga ha tlanga na tin'wani ta ti-game leti ti lavaka data.

swa kota ku va u kuma swakudya ku na sweswi wa kota ku xava swilo u ri kaya hi ku tirhisa data leswi ku nga na ti-app leti mi nga ti tirhisaka ta ku a kota ku xava swakudya ka switolo a ri kaya naswona u kota ku tlhela ku vona bolo u kota ku vona switori u kota ku va u vulavula na maxaka u nga kota ku va fowunela u karhi u va vona hi leswi vitaniwaka video call u nga kota ku vulavula na vona u nga tirhisanga airtime u va fowunela kunene nkarhi wa u nga ri na wona.

Data yi hambanile na matirhiselo ya Wi-Fi swi va swi nga hambananga hikuva Wi-Fi yi va yi tirhisa yona data ko va ku ri yi va yi nga ri ya wa kota ku endla Wi-Fi hi phone ya wena foni ya wena yi hundzaka e Wi-Fi hi Hotspot wa kota ku va na router leyi vitaniwaka e Wi-Fi router kambe hinkwaswo swi va swi tirhisa data ti-data bundles.

I ku va munhu a nga koti ku va a ha data kumbe hi loko yi timiwile leswi endla leswaku riqingho ra wena ntirho wa rona ka nkarhi walowo ku va ku ri ku amukela ti-message ka ti SMS na ku va u humesa ri fowunela na vanhu na ku va u amukela riqingho ntsena.

Ku va ku nga ri na ku hambana lexi xi hambanaka i ku ri ti-network letiwa ti va ti hambanile ka madyelo ya tona ya data naswona ta xipidi rivilo leri ti va ka ti karhi ti tirhisa ti tirhisa rona three-G yi le hansi four-G yi le xikarhi five-G yi tsutsuma swinene naswona yi dya ngopfu.

Ina ku bela riqingho hi vhidiyo u tirhisa data yo tala ku tlula ku bela riqingho hi rito hikuva ku bela riqingho hi rito swi va swi nga lavi swo tala lexi xi endlaka leswaku vhidiyo yi tirhisa data ya ku tala hileswaku yi va yi ri ku tirhiseni na khamera ku va ku rhumeriwa swifaniso leswiwa ka luya wun'wanyana swi teka e data ya ku tala ku tlula loko mo va mi ri ku vulavuleni ku famba rito ntsena.